Ke ile ka ikutlwa ke nyahame ebile ke tsielehile ha ke reka data le ho batla mmino wa heso wa lehae inthaneteng ka fumana o le siyo. E ne e ka setso le mantswe a rona di ne di hlokomoloha jwalo ka ha e ka ha di na ditaba lefatsheng la . Ke ne ke lebelletse ho ikutlwa ke le motlotlo le ho amana empa e na le ho ke ne ke utlwa e ka, na le ntho e bohlokwa e lahlehileng.

Moetlo le mmino, ho phetha dipale e fapane ho ya ka dinaha. Afrika ha ngata dipale di fetiswa ka molomo, ka meropa, ho bina le ho tantsha. Europe dipale di ka ngolwa, mme dipina dia hlophisiwa haholonyana ka liletsa tse re kang piano kapa katara. Asia ho phetha dipale ho ka kenyelletsa mmino, metsamao e sita le dipopi, tlwaelo e ngwe le e ngwe e bontsha mo mokgwa wa setso wa bophelo le tekanyetso le history.